Iy'ngcindezi ezikwi-overdraft, yilena yokuthi okokuqala i-interest yakhona ithanda ukuba yinkulu kune interest uma uthatha i-loan. Lokho-ke kuyaye kukwenze kube yinkinga ukusebenzisa i-overdraft ngenxa yokuthi vele uma uthatha yona, suke kuwukuthi ubambekile esemalini, kodwa manje ibhenki lizofuna ukuthi likukhokhise imali ephinde yaba ngaphezulu. Yathi ukuthi xaxa uma uyiqhathanisa nezinye izinto or nezinye iy'ndlela zokuthola imali ebhenki.